Ke nagana gore ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di oketsa botlhokatiro ka gonne go thata go batla tiro, batlhokatiro ba ka se kgone go tsaya karolo mo dipatlisisong tsa tiro ka ntlha ya go sa kgone go duelela data. Go kgaotsa tshedimosetso, ba latlhegelwa ke ditsibiso tsa dikgwebo, ditlhagiso tsa tiro le dithuto tsa ditiro. Go oketsa phitlhelelo e e sa lekalekaneng, batho ba ba nang le madi ba tswelela ba na le tshedimosetso le ditlhopha tsa tiro, fa batlhokatiro bone ba sala kwa morago. Go fokotsa bokgoni jwa go ithuta, ba sitwa ke go tsaya dithuto tse di ba thusang mo inthaneteng tse di ka ba thusang go bona tiro. Go oketsa mathata a ikonomi, ka ntlha ya go sa kgone go tsena mo kgwebong kgotsa mo ditirong tse di tlhokang kgokaganyo ya maranya.

Tshedimosetso ya data e ke e dirisang, ditshenyegelo le palo ya data. Ke lefa diranta di le makgolo a mararo ka kgwedi bakeng sa dikete di le pedi. Tlhopho e e molemo, fa ke sa dirise data ka kgwedi e ka tsamaya le kgwedi e latelang. E a tshwanela ka gonne ke moithuti mme ke dirisa data e ntsi mo dithutong le mo tirong ya letsatsi le letsatsi. Molemo o mogolo, data ga e fele ga gona go latlhegelwa mme e thusa gore ke kgone go e dirisa ka tsela e e siameng le go boloka madi.

Mo kgweding e e fetileng ke rekile data e le dikete di le pedi, ka diranta di le makgolo a mararo ka kgwedi. Lobaka lo lo dirisitsweng, ke dirisitse kgwedi yotlhe mme fa ke sa e dirisa yotlhe ka botlalo ke e dirisa gape le kgwedi e latelang. Dilo tse motho o tshwanetseng go di lebelela pele o reka data, o lebelela bokgoni jwa data, kgolo ya data e o e tlhokang, go latela tiriso ya gago. Ditshenyegelo, bokae o tla lefa ka kgwedi le gore e fa boleng jo bo molemo ka madi a gago. Nako ya go dirisiwa, gore data e fele ka nako e fela fa e ka tsamaya le kgwedi e latelang. Tlhwatlhwa le boleng, botsogo jwa nnete le gore data e tsamaya sebaka se le se kanang-kanang.

Ke ka itumedisiwa ke dikete di le tharo tsa data ka kgwedi ka gonne ke dirisa data e ntsi mo dithutong tsa me le mo tirong ya letsatsi le letsatsi. Ee, ke ka e dirisa ka botlalo mo kgweding yotlhe mme fa ke sa e dirise ka botlalo ke tla e dirisa le mo kgweding e latelang. Ke ka rata gore data e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi gore ke kgone go e dirisa go simolola kgwedi ka botlalo, e kgone go tsamaya le kgwedi e latelang fa e sa fele.

Fa o tsenya data o dira dilo tse di latelang, o ya kwa lebenkeleng la kampane ya mogala kgotsa wa dirisa madi a mogala e leng yone airtime go reka data. Gantsi o tobetsa nomoro e e kgethegileng ya kampane ya gago mo mogaleng. Data e dira jang, fa data e setse e le mo mogaleng e thusa mogala wa gago go tsenya le go amogela tshedimosetso mo inthaneteng. Ka yone tsela o kgona go buisana le ditsala le balosika ka melaetsa, ditshwantsho le dipuisano di nna bonolo. Data ke dijo tsa mogala tse di mo thusang go tsamaya mo inthaneteng le go buisana le batho.